Ewe, ndiyavumelana nale ngxelo kuba ukudlala imidlalo ye-elektroniki kufuna ubuchwepheshe kakhulu.

Ndicinga ukuba ayiyichaphazeli kakuhle impilo iyenza rongo impilo yomntu kuba uhlala phantsi ixesha elininzi futhi umzimba awukufumani ukukhululeka wolulwe kakuhle. Loo nto ke ngoku isenokwenzeka uba yenza abe neengxaki ezithile zempilo ezibangelwa kukungawoluli kakuhle umzimba.

Andizazi ezi esports kodwa uGoogle undibonise ukuba ukhona i-racing kwezi esports ngoko ndingakhetha ukwenza i-racing kwezi esports.

Ndicinga ukuba ifanele ithathwe njengomdlalo wokwenyani kuba nokuba ibingumdlalo wombhoxo kufuneka ingqondo nokucinga ukuze ukwazi ukuyiwina i-game, ngoko ne-esports idinga ingqondo. Ngoko ndicinga ukubana ngenxa yoko ingagqalwa njengomdlalo wokwenyani.

Ndingababonisa ukuba kubalulekile ukuba umntu abeke izinto ezibalulekileyo kuqala ngoko ukuba ngaba unezinto ekufuneka ezenzile ezibalulekileyo makenze zona ukuphepha ukuba ngumlutha womdlalo wevidiyo. Ukuba ke uzibhaqe sekenguye umlutha womdlalo wevidiyo makakhangele uncedo athethe ngayo kuze ancedwe ngabanye abantu.

Andicingi ukuba yeyezityebe zodwa kuba zikhona izinto ezinokukwazi ukwenziwa nangabantu abangenamali. Ngokomzekelo ukwenza igadi kunokuqalwa njenge-hobby, loo nto ke ngoku yenza uba nalo mntu uyenzayo igadi onwabe. Ngoko andicingi ukuba yeyezityebi kuba nabantu abangenamali bayakudinga ukukhululeka bazihlaziye.

Umsebenzi endingathanda ukuwenza nakanjani kukudlala igitari. Ndiyayithanda kodwa idinga imali eninzi nezinye izixhobo endingenamali yazo.

Ndicinga ukuba ayinyani la mazwi kuba xa umntu esenza into eza kumonwabisa uye akhululeke ave kamnandi loo nto imenza aphile ubomi obupheleleyo.

Mna ngexesha lam lokuphumla ndiye ndithande ukuxelela abantu ngoThixo nezinto ezimnandi ezonwabisayo ezifumaneka eBhayibhileni kuba ndiye ndaqaphela ukuba abantu abaninzi banayo iBhayibhile kodwa abayifundi abazazi nezinto equlethwe zizo.

Mna andimdanga apha kwigalufa ndiyibona njengomsebenzi oyindinisa yokujula ibhola uhambe uyoyikhangela uyifake emngxunyeni. Andizithandi izinto ezinjalo, ngoko andinokuwujonga njengento endinokuzonwabisa ngayo.

Khona kuba kukho idama kule ndawo sihlala kuyo ngeempelaveki abantu abaninzi baye bazihlaziye ngokuyoloba ngeempelaveki.

Into endingabacebisa ngayo kukuba babe negadi noba yigadana encinci xa bemane beyihlakula belima loo nto izawukwenza uba umzimba woluleke. Futhi ndingabacebisa nokuba apha ekuseni babukele iinkqubo ezi kumabonakude ezi zokuzivocavoca okanye ukujima basebenzise zona ukuze noko umzimba ukhe ululeke kancinci.

Amadoda ndingawacebisa ukuba aziqhelise uba qho ngentseni nokuba ubaleke imizuzu embalwa kodwa akwenze isiqhelo into yokuvuka ekuseni abaleke futhi enye into neenkqubo zakumabonakude eziveza abantu abajimayo babe ngabantu abazibukelayo. Futhi nokuba negadana yabo encinci ingabanceda babe ngabantu abakhululekileyo nabo abonwabileyo nasempilweni nasengqondweni babe ngabantu abarayithi.